Ee, go na le merogo e le mentsi e e sa itsegeng thata e ka go sologela molemo, sekai e ka nna lerotho re a itse gore le ya thusa ka maatla, thepe e a nontsha le morogo wa senkgwe o na le tse di okeditsweng boitekanelo o ka leka go di tsenya mo dijong tsa gago letsatsi le letsatsi, o tla bona gore go go tswela mosola.

Ee, fa o jala diapole o tlhoka lefatshe le le nang le seretse se se di nonneng le metsi a a lekaneng, mme ditlhare di tlhoka serame tsa gore di sentle. Dipanana tsona di rata mafelo a futhumetseng lefatshe le le nosetswang gantsi, mme di tlhoka go tlhokomelwa ka go roka ditlhare le go di sireletsa mo diphologolong.

Ditamati di jalwa mo mmung o nonneng o kgonang go tshwara metsi, mme di tlhoka letsatsi le le lekaneng. Peo e tlhomiwa mo dipitseng kgotsa mo mmung mme fa e gola e fetisediwa mo tshimong, go tlhoka go nosetswa gangwe le gape le go tlama ditlhare gore di seke di a wela fatshe. O kana gape wa di apesa dikgetsana gore diphologolo di seke di a dija. Fa di butswe mme di nna botswerere o ka di roba ka seatla ka kelotlhoko gore o se ke be wa di gobatsa.

Rooibos e simolola ka peo e e jalwang mo mmung o omileng, fa ditlhare di gola di kgaolwa mo makaleng fa di fitlha dingwaga tse pedi, makala a omisiwang ka letsatsi morago a butswa le go oma sentle. Fa a sena go oma a phuthwa a phothulola mme apeswa metsi go dira mmala o morago ga moo a omisiwa gape a phuthelwa mme a package-iwa. Fa o tshwanetse go nwa o tsenya a rooibos a a omisitsweng mo metsing a belang, mme a tlhage ka seno se se monate se senang caffaine.

Rooibos e na le melemo e mentsi mo boitekanelong e e senang caffeine ka jalo e siametse batho ba ba sa batleng go tsenywa ke boroko, e e tletseng di anti-oxidant e thusa go lwantsha malwetse le go nonotsha mmele, e ka thusa go fokotsa kgatelelo ya madi, go tokafatsa dijo mo mmeleng le go fokotsa letswalo. Rooibos gape e na le dipalo-palo tse di siametseng letlalo le masapo, ka na rooibos-o gape e diretswe le bana ba bannye.

Dikgwetlho tse dikgolo balemirui ba kopanang le tsona e ka nna pula e sa tlhomameng. Tharabololo e ka nna nosetso e e dirisiwang ka kelotlhoko, e nngwe e ka nna mmoko o senyang. Tharabololo e ka nna gore balemirui ba tshwanetse go dirisa ya temo e e sireletsang lefatshe, engwe gape e ka nna diphologolo le ditshenekegi, tharabololo e ka nna go dirisa ditsela tsa tlhago tsa go kganelela ditshenekegi go ka re thusa ka tsela eo balemirui ba tshwanetse go nna le maano a kopaneng go sireletsa le go oketsa thobo ya rooibos.

Balemirui ba maungo gompieno ba kopana le dikgwetlho tse di farologaneng tsa go tshwana le ditshenekegi le malwetse, ditshenyegelo tse di kwa godimo, phetogo ya bosa, go tlhokega mebaraka e e tseneletseng. Nna nkare tharabololo e ka akaretsa temo e e ikemetseng ka botswerere go dirisa ditlhare tse di ganang mogote le mebaraka e kopanetseng go thusa balemirui go bona kgwebo e e tseneletseng.

Nna mo letlhakoreng le a di-jam-e e ka nna go oketsa tatso le botswerere jwa maungo, mo letlhakoreng la matute e ka nna go dira dijo tse di monate tse di ka tsewang ka metlha, gape re ka re maungo a omisitsweng go boloka botswerere le bophelo jo bo leele a ka tsenngwa mo mmarakeng kgotsa a dirisiwa gape mo dijong tse dingwe.

Dingwe tsa maungo tse di jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke maungo a jaaka dinawa, peanuts, soya, ditapole, borotho jwa dinawa, rice le ditlhare tsa matlhare tse di jaaka diapole le di banana. Gole jalo ka ntlha ya gore di nonotsha mmele ka maatla le phepho di kgona go gola mo mafelong a a farologaneng, di boloka bophelo jo bo leele mme di kgona go dirisiwa mo ditseleng tse di farologaneng tsa dijo le mebaraka.

Dingwe tsa merogo e e lengwang e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke morogo o bidiwang spinach-e, morogo wa matšhaena, morogo wa thepe, e jewa thata ka gonne e tiisa marapo gape e oketsa madi. Ga o na le bothata ba low blood o ka ithusa ka go ja merogo e e tlile go go tiisa le go go oketsa madi.

le mabele di na le seabe sa go fepa dinonyane, go na le dinonyane tse di jang mabele gape rena batho ba ba bangwe re ja mabele ka gonne re batla go tlhatswa di ka mogare ga mmele, gantsi ga re ja mabele di tswelwa mo ntle e be di fola.

Dithoro le mabele di na le seabe tsa go thusa ka go fepa dinonyane, dinonyane di rata go ja mabele gape le rona gare le batho re ja mabele gore a kgone go re tlhatswa tse di ka mo gare ga mmele. Ga o ja mabele e le gore o na le ka mogare di tswela ko ntle e be di fola, gape mabele a fa maatla a tiisa le marapo.

Go le gantsi re rotloediwa go itirela tshingwana ee, go itirela tshingwana mo lelapeng go siame mare dilo tse tshwanetseng o a di lebelela tse di botlhokwa sa ntlha dira bonnete ba gore mo o tlileng go ba tshingwana ya gago teng diphologolo di ka se fitlhelele di a ja maungo le merogo ya gago, sa bobedi dira bonnete ba gore dijalo tsa gago di gaufi le metsi fa go se jalo dira bonnete ba gore o tla kgona go di tseela metsi gongwe ba tla go di tshela dijalo di rata metsi, sa boraro dira bonnete ba gore dijalo tsa gago di fitlhelela ke letsatsi le morithi. sa bone o seke o a dumelela mang le mang a tshwara dijalo tsa gago, sa botlhano reka .

Go lemiwa ga rooibos ka tsela e e tlhokometsweng go thusa go boloka mefuta ya diphologolo le dimela, go tsweletsa botsogo jwa mmu le metsi le go sireletsa tikologo ya tlhago.